Imkhiqizo efana nefishi itholakala kakhulu olwandle kanti iyindawo kakhulu ezisondelene kakhulu noma ey'funda ezisondelene kakhulu nolwandle umzekelo kungaba i-Cape Town ne-Durban. Uma ngabe niyinkampani ethengisa ufishi noma inhlanzi ulindele ukuthi inhlanzi yakho izobuya e-Cape Town noma e-Durban olwandle olusondelene ne-Durban noma i-Cape town. Okusho ukuthi kuzothatha isikhashana ukuze inhlanzi noma ifishi ifike e-Gauteng ngoba lezi y'funda ziqhelelene kakhulu, kanti uma ngabe ubufuna umkhiqizo ongatholakali e-Cape Town noma e-Durban otholakala eduzane. Lokho kwenza ukuthi umkhiqizo lo owudingayo ubese usondelene nawe kalula kunalo okude okufanele uze ngololiwe.

Enye yezinto ezibalulekile engithanda ukuthi sengathi zingavezwa noma zibonakale obala uma ngabe ithayimuthebuli yebhasi ishintsha noma ivezwa kubantu, ukuthi ubani odrayiva ibhasi ngaleso sikhathi kanti uzofika ngasikhathi sini. Ngoba kukaningi lapho khona kufika umshayeli webhasi omusha, efika ngebhasi elisha sigalazi ukuthi ibhasi ekufanele sambe ngalo noma cha, kanti futhi kwalowo mshayeli asimazi ukuthi uyisigebengu noma umshayeli weqiniso webhasi.

Lokhu kungayishintsha kakhulu indlela ekufanele umuntu athenge ngayo lokhu akakuthengayo ngesizathu sokuthi sekuzofanele ukuthi ukhokhe imali ethe xaxa. Uma ngabe uthenga impahla eningi yize noma leyo mpahla eningi ikwazi ukuthi inele emotweni encane leyo ebingakhokha kancane, yize noma inempahla eningi ngaphakathi kwayo. Manje lokho kusho ukuthi uma ngabe sekwenziwa ngale ndlela, kusho ukuthi kufanele uthenge uthenge impahla encane ebese futhi ukukhokha kakhulu. Lokhu okuphazamisa ngendlela ohleli ngayo imali, kuphazamisa futhi nephrofithi yakho noma imali engenayo ngoba usubhadala kakhulu kuna leya ndlela owawubhadala ngayo, ngaleya ndlela owawenza ngayo ngaphambilini.

Uma ngabe izindleko zamatholi ziqoqwa ngendlela azenzakalelayo, kuyasiza kusiza uhulumeni oqoqa leyo mali kusiza ngokuqoqwa kwaleyo mali ngoba akubi khona isidingo sokuthi kube nabantu abayiqoqayo ngokwabo leyo mali. Asikho futhi ayikho futhi nengozi yokuthi abantu bangakhokhi ngoba lokho kuyazenzakalela, lokho kwenza ukuthi ukuqoqwa kweyimali kuhambe kahle uma sesikhuluma ngokuqoqwa kwemali yama-tolls.

Ngiyacabanga ukuthi ikhona indlela abantu bamabhizinisi amancane abathinteka ngayo uma sekukhulunywa ngeyimali abakhokhiswa zona, ngezokuthutha. Ngoba amabhizinisi amakhulu anayo i-advantage yokuthi akhokhele impahla zawo eziningana kunalezi ezamabhizinisi amancane, ngemadlana encane ngoba banama-tax rebate. Abamabhizinisi amancane abanawo ama-tax rebate ngoba i-tax yabo akusiyo i-tax ethe xaxa, ngakho-ke imali abakhokhiswa yona abezokuthutha ithe xaxa. Kodwa iloku ithe xaxa bakhokhiswa ngokuthi bathenge impahla ey'ngakanani ngaleso sikhathi.

Lokho kudinga ukuthi ukale izikhathi lapho khona izindleko zikhuphuka khona, ngiyacabanga ukuthi esikhathini se-month end noma ukuphela kwenyanga ilapho khona imzila isebenza kakhulu, kunabantu abaningi abayisebenzisa khona imizila. Okusho ukuthi iy'ndleko ziyanda ngaleso sikhathi ziyakhuphuka umuntu nomuntu kufanele ebheke lapho khona imizila ingasebenzi kakhulu, ilapho khona umuntu ekufanele ahambe eyothenga ngaleso sikhathi. Ukuze indleko zomzila zingamshayi ngaleyo ndlela ezingamshaya ngayo uma ngabe ethenga ekupheleni kwenyanga.